Ina, ndza pfumelelana naswona hikuva leswi swi yiva nkarhi wo tala wa vantshwa naswona leswi swi endla leswaku vantshwa va hlangana na vantshwakuloni laha va burisanaka hi ta vutomi kahle ehandle ko ya e tshama e va yiva naswona leswi swi endla leswaku vantshwa va va na ku navela lokunene hikuva vona va ti vona va ri ti-star ta siku ra mundzuku.

Ndzi nga vula leswaku bolo i ntlangu naswona endzhaku ku fanele ku va na yin'we leyi hlulaka naswona ku va hi hluriwile a swi vuli leswaku hi ta tshama hi hluriwile a ko va siku a ku nga ri ra hina naswona loko ho tlhelela endzhaku hi ya antswisa hi ya lulamisa swiphiqo swa hina hi nga hlula na hina.

Ndzi nga hlawula ntlangu wa bolo ya munenge hikuva hi wona ntlangu lowu olovaka swinene naswona hi wona ntlangu lowu nga tala swinene leswaku ku va u nghenelela a swi nge lavi nkarhi wo tala na swo tala eka yena.

Ina, mitlangu ya manguva lawa na yona ya ha dyondzisa swinene hikuva a ndzi voni ku cinca eka mitlangu ya khale na mitlangu ya manguva lawa naswona mitlangu ya sweswi ya ha hlohletela vantshwa ku va va nghenelela eka mitlangu tanihi mitlangu yo fana na mitlangu ya bolo ya milenge.

Ndzi nga yi hlamusela hikuva ndzi kombisa matitwelo ya mina ndzi tlhela ndzi hlamusela leswaku hi tirhile swinene laha hi nga ze hi kota ku hlula.

Mitlangu yi ya pfuna loko swi ta eka timhaka ta mintirho hikuva vatlangi lava tlangaka na vona va lo thoriwa vakuceteri kumbe ti-coach-i na tona ti lo thoriwa valanguteri va vatlangi na vona va lo thoriwa na lava va faneleke ku tiyisisa vuhlayiseki na vona va lo thoriwa.

Tindlela to tanihi ku tsutsuma ti endla swinene leswaku munhu a hanya kahle ta tiyisisa naswona ta pfuna eka rihanyo ra munhu.

Mina a ndzi se tshama ndzi va na nkateko wo twa kokwani a ku garingani wa garingani naswona a ndzi swi tivi switori leswi vakokwana a va swi garingeta.

Ndzi tsakela mitlangu ya le ka inthanete hikuva mitlangu ya le ka inthanete ya hlohlotelo swinene naswona ya dyondzisa swinene.

Ndzi tsakela ntlangu wa bolo ya milenge hikuva hi wona ntlangu lowu ndzi talaka ku wu nyika nkarhi wa mina hi wona ntlangu lowu ndzi wu langutaka na loko ku tlangiwa hi wona ntlangu wa le kusuhi laha ndzi kotaka na mina ku nghenelela.

Mina ntlangu wa ncuva a ndzi wu tivi hikuva a ndzi zanga ndzi nga va na nkateko yo vona vavanuna va tlanga ntlangu lowu.

Ndzi nga va byela leswaku ku va n'wana kumbe mudyondzi a endla mitlangu swi endla leswaku miri wa yena wu tshama wu hlayisekile swinene na rihanyo ra yena ri tshama ri hlayisekile swinene hikuva loko u karhi u tlanga swa ha fani na loko u karhi u endla vutiolori leswi vuyerisaka swinene eka rihanyo na vutomi na matshamelo.

Tindhawu to hungasa leti vanhu va humesaka mali i tindhawu to fana na ti-lounge laha vanhu va yaka va ya dzumba kona va khida va nwa mabyalwa va tshama va hlayiseka swinene.

Dyondzo leyi ndzi nga yi kumaka i dyondzo yo va vanhu va hlangana va karhi va hambana kambe vatirhisana leswi endlaka kumbe ku kombisa ku khomana leswi swi nga endlaka leswaku hi hunguta rizondo exikarhi ka vanhu vo hambanahambana.

Ku tlanga mitlangu swi ndzi endle leswaku ndzi tiva vanhu vo tala swi ndzi endle leswaku ndzi va na vanghana vo tala laha sweswi hi kotaka no pfunana hambi hi nga ha ri ku tlangeni.

Mitlangu yo tanihi netball no tsutsuma yi nga n'wi pfuna swinene ku va a hunguta mafurha emirini wa yena.

Mitlangu yo tanihi rugby mitlangu tanihi cricket mitlangu yo tanihi bolo ya milenge na mitlangu yo tanihi netball hikuva i mitlangu leyi ndzi vonaka onge yi na nkucetelo swinene i mitlangu leyi ndzi vonaka onge hi yona leyi yi nga le henhla swinene laha Afrika-Dzonga leswi nga endlaka leswaku vana kumbe vantshwa kumbe vachudeni va hatla va kuma titalente ta vona va ha ri vatsongo.

Ku va vantshwa va tlanga mitlangu swi endla leswaku va hungutana eka ntshikelelo wa miehleketo va na misiha ya vona yi ololoka va va na miri wa kahle naswona va va leswi hi swi vitanaku fit.

Mina munhu loyi ndzi n'wi tiveke ntlangu wu n'wi pfune hikuva wu n'wi thwisa mafurha a tshama a hanye kahle naswona i munhu loyi a hanyaka kahle sweswi a talaka ku karhateka.

E-e, a ndzi se tshama ndzi vona minongonoko ya mitlangu leyi seketeriweka hi mfumu etindhawini ta ka hina naswona ndzi vona onge swi nga pfuna swinene hikuva swi nga endla leswaku vanhu lava nghenelelaka ka mitlangu va titwa va seketeriwa swinene hi mfumo naswona va nga tirha hi ku tiyimisela leswaku va ta kota ku ya emahlweni.

Munhu u fanele ku sungula a tsutsuma a tlhela a endla leswi hi swi vitanaka ti warm up a nga si za a ya tlanga bolo.

Mfumo wu fanele ku famba wu karhi wu lavisisa kumbe wu wu kombela swikolo kumbe varhangeri va swikolo ku va va tsalela mfumo leswi va swi lavaka ku va ku pfuna ku lulamisiwa tindhawu to tlangela ta swikolo.

Munhu u fanele ku sungula hi ku endla leswaku vanhu va n'wi tshemba eka inthanete a tlhela a navetisa hi swinavetiso swa ntiyiso hayi swa vuxisi.

Ndzi nga endla hungu eka inthanete laha ndzi hlamuselaka xiyimo xa mina ndzi hlamuselaka na ntiyiso leswaku leswi va ndzi hehliwaka hi swona a hi ntiyiso ivi ndzi tlhela ndzi nyika vumbhoni bya leswi ndzi swi vuleke.

Ku antswisiwa ka switediyamu magondzo na swihahampfhuka swi endlile leswaku mfumo wu tirhisa mali yo tala swinene kambe leswi swi tlhele swi endla leswaku vaendzi va tlhela va vuya va endza nakambe eka tiko ra hina va endzela madoroba yo tanihi Cape Town Durban na Pretoria hikuva va tsakisiwe hi switediyamu magondzo na swihahampfhuka swa hina leswi swi vile swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi antswa swinene hi tlhelo ra vuendzi.

Mitlangu yi hlanganisa vantshwa va tindhawu to hambanahambana laha va fikaka va aka vuxaka kona hikuva va tlanga mitlangu yo fana laha va tlhelaka va dyondzisana leswaku ku va va va vatlangi va kahle va nga endlisa ku yini.

Mitlangu yi endla leswaku vana va va na swi koti byo kota ku rhangela hikuva eka mitlangu ku tirha miehleketo ngopfu na ivi ku landzela miri wa munhu loko munhu o ze a kota ku va mutlangi wa kahle a nga kota ku rhangela hikuva miehleketo ya yona yi kota ku ehleketa swa le mahlweni yi kota ku ehleketa no ehleketela lavan'wanyani.

Hikuva mitlangu yi endla leswaku vo tala va hlangana naswona mitlangu yi hlanganisa vantshwa vo tala laha yi va hambanisaka na migingiriko yin'wanyana yo homboloka mitlangu yi tlhela yi endla leswaku vantshwa va tshama va hanye kahle emirini.

Nkoka wa swona hileswaku vana va kula va tiva ku endla vutiolori va tlhela va tiva na nkoka wo endla vutiolori evuton'wini.

Ndzi nga n'wi lerisa leswaku a hunguta ku dya swakudya swa mafurha swinene a dya swakudya swa kahle leswi akaka miri a tlhela a endla vutiolori hi masiku na .

Tindhawu ta mitlangu ti fanele ti va na milawu laha munhu wun'wana na wun'wana a kotaka no ku yi vona no swivona leswaku leswi a swi endlaka hi leswinene kumbe swi bihile naswona vaendli va mitlangu va fanele ku endla leswaku vatlangi va vona va landzelela milawu naswona loko va nga landzeleli milawu fanele ku va na ndlela ya laha va tshinyiwaka ha kona ku nga va ku va yimisa for nkarhinyana kumbe ku va humesa hi nkarhi walowo va va tekela tipoyinti.

Leswi swi endla leswaku vana va tshama va karhi va swi tiva ku evuton'wini a hi tshami hi humelela ntsena hi ta pfa hi tluleka naswona ku va i humelela swi lava u tirha hi matimba loko u hluleka a swi vuli naswona ku a wu tirhangi hi matimba kambe swi vula leswaku munhu loyi a wu phikizana na yena u tirhe hi matimba swinene ku hundza wena na wena ku va u humelela swi ta lava u tirha hi matimba swinene ku hundza yena.

E-e a hi vana hinkwavo va pfumeleriwaka hikuva eka swa mitlangu swa le xikolweni ku tirha ngopfu malembe ku na malembe lawa ya nga vekiwa laha vana va faneleke kusukela kona ku fikela eka malembe yo karhi ku va va kota ku nghenelela eka mitlangu yaleyo.

T-influencer ti endla leswi vuriwaka partnership laha ti hlanganaka ti ri timbirhi na ti-brand leti nga duma ivi va ti hakela mali ku va ti navetisa ti-brand leti eka vaakatiko.

Tipulatifomo to tanihi TikTok na Play Station laha vanhu va kotaka ku endla ti-live va karhi va tlanga mitlangu ivi vaakatiko na valandzeleri va vona va le ka social media va va hlalela.

Mitlangu yi endla leswaku vana va wupfa emiehleketweni naswona vana van'wani na van'wani va lava ku va vahluri leswi swi endlaka leswaku va tshama va karhi va ti nyiketela swinene ku va va ta kota ku fikelela ku navela ka vona eka mitlangu.

Ndzi tiva Itumeleng Khune loyi a ri wa n'watipala wa le ka xipano xa Kaizer Chiefs laha a nga kota ku siva tigolo to tala swinene munhu loyi u tlhele a kota no siva ti-goal eka khapu ya misava hi twenty ten.

A ndzi ta sungula ndzi endla vulavisisi bya leswaku i yini xivangelo xo va va swi yirisa naswona swi nga va swi lava e phepha ro karhi ku va ndzi kota ku swi endla kumbe njhani.

U n'wi vona hi ku va a ri ebencini loko ku ri mudzabheri kambe loko ku ri captain u n'wi vona hi xibandhani evokweni ra yena.

Hikuva miehleketo yi va yi ri ku endleni leswi vuriwaka exercise naswona leswi swi endla leswaku miri wa wena wu va kahle swinene na miri wa wena wu va wu ri ku exercise-ni laha wena n'wini u ti tshunxanga u tlhela u va kahle swinene.

Ndzi nga byela vatswari leswaku ti-board game i ntlangu lowu nga ta tisa vana va ku hambanahambana xikan'we naswona leswi swi ta endla leswaku vana va tiphina swinene swi tlhela leswi swi endla leswaku vana va tshama va tshunxekile swinene ku va vana va ta eka mina va ta tlanga ti-board games swi ta tlhela swi endla leswaku vana va tlangela kule na swidzidziharisi mafole na mabyalwa hikuva va ta kuma xo hungasa.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva leswi swi endla leswaku vatlangi va tshama va tlanga hi ndlela leyi languteriweke naswona leswi swi endla leswaku va kota ku hatla va lulamisa swihoxo swa vona.

Vatlangi va fanele ku hlangana va tlanga hi va hlanganile teamwork vatlangi va fanele ku tlhela va endla vutiolori lebyinene va tlhela va endla leswaku va ti lulamisa for ntlangu wa vona va ti lulamisa swinene for mphikizano lowu wu va yimeleke.

Holobye ndzi nga va byela leswaku a va tisi mitlangu yi ta tlangiwa emigangeni wa ka hina hikuva va tele vanhu lava nga na nyiko ya mitlangu va tele na vanhu lava kotaka ku tlanga kambe va pfumala nseketelo wa pfumala ku seketeriwa leswaku va ya mahlweni hi ku tlanga mitlangu naswona loko holobye va va va khomile swa timali swi nga endla leswaku hi hatla hi va pfuna vanhu lava va kota ku fikelela ku navela ka vona.

Ndzi nga byala ngopfu swiluva swa mabilomu yo tanihi rose hikuva i mabulomu lawa vanhu vo tala va ma tsakelaka i mabilomu lama ndzi nga hatlaka ndzi ma xavisa ndzi endla mali yo tala ha wona.

A ndzi ta endla leswaku ndzi famba hi timovha to hambanahambana ndzi khandziya timovha leti ndzi navelaka ku ti khandziya hinkwato kambe ndzi nga ti fikelekiki.

Ndzi dyondzile leswaku eka leyi misava a swi koteki ku va u hanya u ri wexe naswona a swi koteki ku va u tsaka u ri wexe hikokwalaho swi fanerile minkarhi hinkwayo ku va u tsaka na vanhu van'wana leswi swi endla leswaku mianakanyo na miehleketo ya wena yi tshama yi ri kahle.

Ku heta nkarhi wo tala eka nchumu wo ti hungasa swi endla leswaku u salela ndzhaku eka yin'wani migingiriko tanihi migingiriko ya tidyondzo migingiriko ya ntirho leswi swi tlhela swi endla leswaku na va ndyangu va wena va nga ha kumi nkarhi wo ringanela ku va va tshama na wena.

Xiendlakalo xin'we i mitlangu ya ti-game ta le fonini hi swona leswi ndzi navelaka ku swi ringesa kambe a ndzi a se tshama ndzi kuma nkarhi wa swona hikuva a ndzi tolovelangi.

Ndzi nga byela vatswari leswaku mitlangu yi tlanga xiphemu lexikulu swinene eka rihanyo ra n'wana kumbe eka mutlangi naswona leswi swi ta endla leswaku vana va tshama va tsakile swinene swi tlhela swi endla leswaku vana va tshama va ri eka miehleketo ya kahle hikuva leyi mitlangu yi olovisa miehleketo na loko va karhi va tlanga na vana van'wani leswi swi endla leswaku rihanyo ra miehleketo ya vona swi tshamiseka swinene.

Nchumu wun'we wa le handle i ku ya enambyeni ndzi fika ndzi khida la hi laha ndzi lavaka ha kona hikuva a ndzi se tshama ndzi ya enambyeni.

Ina leswi i ntiyiso loko munhu yaloye a va a ti yimiserile swinene hi ku tlanga bolo naswona loko munhu yaloye a va a ti vekerile laha a lavaka ku fika kona a nga a va muhlohloteri wa yena n'wini hikuva u ta va a jaherile kumbe u ta va a lawuriwa hi ku lava ku fikelela laha a kunguhateke ha kona.

Mina leswi ndzi swi tsakelaka swinene leswi ndzi nga tshama ndzi swi endla i ku va ndzi chayela movha ivi ndzi yi pina leswi vuliwaka ku spin-a hikuva hi swona leswi ndzi swi tsakelaka swinene minkarhi hinkwayo.